Hayi, umntana ozele, umntana wenkazana ngumntana wasekhayeni. Loo nto ithetha ukuthi akanalo ilungelo lokuba azigoduse ngoba kaloku akho nto yakhe ikuloyise, ingakumbi xa uyise ethe ukahlawula ukophula ibele likanina. Kodwa ke akhona , zikhona izinyanya eziye zibe nebango ebantwaneni, nto leyo yenza ukubana sibhidakale singabanye abantu kuba kaloku umntana sithi ngumntana, umntana wenkazana sithi ngowalapha ekhaya. Kodwa kuba ezinye izinyanya ziye zibe nebango kunyanzeleke into yobana lo mntana ahambe ayokwaziswa kuloyise ngenxa yobana iinto zakhe zakuloyise ziye zimgulise, loo nto ithethe ukuthi makahambe aye kokwabo.

Xana usiya emcimbini masithi kuxhelwe inkomo, inkomo yakusasa okanye inkomo yasemva kwemini okanye emgidini umntu ongumama uye anxibe umbhaco wakhe, mbhaco lowo oye ube nelaphu eli lijikelwa esinqeni then kubekho incebetha, kubekho ifaskoti, kubekho ibhayi neqhiya. Ngenxa yezinto zesimanjemanje ke into eye yenzeke thina lutsha siye sithande ukunxiba incebetha nto leyo iye ibhidise abantu, ngoba kaloku incebetha inxitywa ngabantu abatshatileyo kuphela. Kodwa uninzi lethu siyayinxiba incebetha ngoba kaloku iphuma nemibhaco yethu esiyithengayo kubantu abathunga imibhaco kule mihla.

Xana kuza bakho umsebenzi ekhayeni or ndiza kwenza umsebenzi wokubulela ndiqala ndithethe nabazali bam ndibaxelele ukubana yintoni lena ndifuna ukuyenza. Abazali bona bazawuthi babize usapho luphelele luxelelwe ngale ndaba yenzekayo. Akwakube kuxelelwe abanye abantu kuye kubekwe isuku lokubana kuza kuhlanganwa apha ekhaya kwenziwe lo mcimbi. Kuye ke kulaa veki yobana kuza kwenziwa umcimbi kuphekwe izidudu eziza kwenza utywala. Ezi zidudu ziza kwenza umqombothi ngalaa mini , ngalaa mini yomsebenzi. Zidudu ezi zizawuye zikhatshwe ziziselo eziselwayo ezale mihla ngemihla, kodwa eyona ibalulekileyo ngumqombothi.

Usapho ngalunye lumele libe nabantu abachongiweyo apha ekhayeni ukuze bakwazi into yobana bafundise abanye malunga nezithethe namasiko alapha ekhaya. Nto leyo ithi xana kukho umsebenzi okanye umcimbi wonke umntu wekhaya kunyanzelekile abe khona ukuze afunde ukuba izinto zekhaya zenziwa njani. Njengoba abantu bekhula nje kumele kufundiswe nolutsha nalo libe khona ukuze likwazi ukubana lijonge ezi zinto ukuba zenziwa njani na. Xana kukho izinto ezifana nee-Heritage Day abantu bahlale ndawonye bachazelene malunga nendlela izinto ezenziwa ngayo kwiintsapho ngeentsapho ukuze zingalibaleki.

Xana umntana eza koluka abantu abangootata banexanduva loqinisekisa ukubana umntana uyile kwicandelo lezempilo ayokuhlatywa iinaliti ezinyanzelekileyo kwinto obana azihlabe phambi kokubana ahambe aye esuthwini. Xana efikile efikile phaya, abantu abangootata banoxanduva lokubana baqinisekise into yobana umntana uyaphila kakuhle and that yonke into yakhe ihamba ngendlela elungileyo. Kwaye abantu abangootata banexanduva lobana bamfundise ukubana kuthetha ukuthini na ukuba yindoda ekhayeni kwaye indoda iziphatha njani xa iyintloko yekhaya.